Ke nahana hore melao eo e tla re batsofe kapa batho ba dilemo tse mashome a itseng ke bona feela ba dumelletsweng hore ba sebedise ditulo tsa mabidi. Haeba o leka ka tlasa ho dilemo tseo haeba o ka fumanwa o sebedisa mabidi ntle le tumello, o tla lokela hore o iphumane o le ka tlasa sepolesa, tla iphumana o le tjhankaneng.

Ke iphumana ke dumellana le sena haholo. Tjhelete ya grant ya maqheku ha e ngata. Ka hoo, maqheku a mangata a iphumana e le ona a hlokometseng malapa ka tjhelete ya bona. Ka hoo, ke dumela hore maqheku a palamiswe mahala.

Hangata batho ba iphumana ba paka feela moo ba bonang sebaka, empa ha o paka o tlameha ho lebella sebaka se ka pele le se ka morao. Ha hangata ditoropong tse kgolo moo ho nang le mabenkele e tla ho bontsha moo o sa lokelang ho paka teng kapa lehlakore leo o tlamehang ho paka ka ho lona le lehlakore leo o sa tlamehang ho paka ka ho lona, ebile ha re sheba haholo mabenkeleng kapa ditoropong tse kgolo moo ho nang le mabenkeleng, ba tla o hlalosetsa hore hona le moo sa tlamehang ho paka teng hobane e le moo ditho tse sebediswang kapa dintho tse rekiswang ka lebenkeleng di kenang ka teng.

Sena se bakwa ke hore batho ba nwa tahi ebile ba kganna. Batho boholo ba iphumana ba le phomolong, ka hoo, ba lebella kapa ba tatela ho nwa tahi.

Se seholo ke tsela ya ho buisana. Hangata bakganni ba ditekesi ba iphumana ba etsa seo ba se ratang mmileng empa ka matsatsi a mang ho bohlokwa ho ba bolella kapa ho ba eletsa kapa ho ba jwetsa ka tsela e kgethehileng, e hlomphehang hore tjhelete ke ya hao ka hoo qeto e nkuwa ke wena. Nna seo ke tlang ho se etsa ke tla tswellapele ke kganna kapa ke kena dibeseng hobane ke seo tjhelete ya ka kapa pokotho ya ka e nang le ka hore le ka hore ho yona.

Ke nahana ke boikarabello ba bona ba le babedi hobane ka matsatsi a mang monga tekesi ha a tsebe seo se etsahalang ka tekesi ya hae ebile ka matsatsi a mang mokganni o ka iphumana e le yena a kentseng tekesi kotsing. Bakganni ke bona mme ba iphumanang ba sebedisa ditekesi ka tsela e sa lokelang, ka hoo, monga tekesi ha na boikarabello ho moo. Ka hoo, hobane tekesi ke ya monga tekesi ebile e na le mokganni wa teng, ke boikarabello ba bona ba le babedi kapa e tswa ho bona ba e buisane ba le babedi hore na ke mang a tla nka karolo kapa a tla nka boikgethelo tabeng eo.

Matsatsing a hana jwale re iphumana re phela ka technology. Mokganni o na sebedisa tsebo ya hae empa hobane batjha ba na jwale ba sebedisa technology ka tsela e nngwe le e nngwe le nthong e nngwe le e nngwe, ke ile ka tla ka monahano wa hore founu e re sebedisang, mohala wa thekeng, o tla re thusa hore re thole moo re yang teng. Ka hoo, re ile ra sebedisa mohala wa thekeng le technology ya teng hore re fumane tsela e nepahetseng.

Ee, hobane dibese tsa hana jwale di na le phaposi ya boithuso, di-toilets, ka hoo, sena se thusa maqheku hore tsohle tse ba di hlokang e be ho teng ka hona ka hara dibese.

Ena ekaba ntho e ntle kapa ntho e mpe. Batjha ba bangata ba iphumana ba sena mesebetsi, ka hoo, ha ba thole tjhelete ya penshene, empa sena ha se ndule hampe hobaneng batho ba kgolang penshene ke bona ba hlokometseng batjha ba bangata malapeng.

Ntho eo nka reng ba e etsa ka bokgabane ke ho o fihlisa ka nako moo o yang teng ntle le tletlebo kapa ntle le nako morao.

Dipokoto tsa batho ha di tshwane le malapa ha a tshwane, ka hoo, ha se mang le mang a nang le koloi ebile ha se mang le mang a nang le bokgoni bao patala Uber kapa di-Bolt, ka hoo, motho ya senang bokgoni ba ho patala di-Uber kapa yona Bolt kapa motho ya senang koloi ya hae kapa motho ya nahanang hore o lokela hore a boloke tjhelete kgweding a ka nna a sebedisa bese. Ka hoo, dibese di sa hlokeha.

Ke nahana hore ho bohlokwa le hore bapalami le bona ba nehelane ka tseo tse kang senepe kapa tsohle tse ka thusang hore mokganni le yena a ikutlwe a bolokelehile. Ho ya ka nna, ho tsamaya ka koloi e ya e-hailing ke iphumana ke bolokehile haholo.

Dumelang, ke iphumana ke eme dirobotong, seterateng sa bobedi ho tloha sekolong se phahameng sa motse. Ke qeta ho bona kotsi e mpe e etsahala, ke tla kopa Ambulance e potlakele hona teng.

Matsatsing a hana jwale o so o kgona ho hira koloi e tlang ho lata mona hae e o siye hona moo o yang. Batho ba tsamayang ke batho ba tsheletseng, ka hoo, ke nahana hore ho bohlokwa hore re book-e koloi e tla tloha mona e re siye hona teng re sebedisa tsela ya e-hailing e leng yona Bolt. Ka hoo, ke nahana hore ho bohlokwa hore haebe palo kapa koloi e tla ho etsa makgolo a supileng a diranta, re tle re arole ho ya ka motho ka mong, kapa re arole ho tla ka motho a tsamayang.